Swipfuno swa nkoka swa tax free savings akhawunti i ku ndzi ta vuyeriwa hi mali muni endzhaku ka loko ndzi veke mali for nkarhi wo leha ka akhawunti yeleyo.

Ku va na ntirho wa nkoka lowu lavaka mali leswi bohaka ku u ya u ya endla na xikweleti for yona.

Ndzi nga titwa ndzi feyila tanihi mutswari ku n'wana wa mina a ta humelela ka norho wa yena.

Eya ndzi nga teka mali ya swichudeni leswaku n'wana a ta kota ku ya exikolweni mali leyi hi nga ta yi hakela ka tsanana ka tsanana or yi hakela loko se a tirha.

Mali ya ndzindzakhombo ya mufi yi pfuna ndyangu ku wu ta kota ku yisa vutomi emahlweni loko yena n'wini wa ndzindzakhombo a nga ha ri kona yi kota ku pfuna ndyangu ku vana va ta ya mahlweni na swikolo swa vona.

Ku tirhisa ti digital ku hakela mali swi endla swilo swi olova hi ku u hakela ka ha ri nkarhi a wu yimeli ku ma nkarhi wo ya edorobeni ku u ta kota ku hakela u hakela u ti tshamele kwale u nga kona.

Ndzi hleketa ku ndlela leyinene yo endla xikombelo xa xikweleti ebangi i u tiyela u ta kota ku hlamuseriwa kahle hi mhaka ya hakelo na tintswalo leti mali leyi yi nga ta ti tswala.

A ndzi nga ta titwa kahle and a ndzi ta byela na vanhu van'wana ku ni va byela ku va ta lemuka khampani leyi.

I akhawunti leyi u nga yi tirhisaka ku amukela ka yona muholo wa wena u tlhela u yi tirhisa ku xava hi yona emaxopeni akhawunti yo hlayisa mali yona i akhawunti leyi u vekaka mali u tlhela u kuma tintswalo ta mali leyi u nga yi veka.

Ndzindzakhombo wa movha wa nkarhi nyana wu tirha ku sirhelela movha for xinkarhana swi nga va tin'hweti or lembe ka ku yiviwa or ku onhaka ka movha.

Swikweleti swa swichudeni u nga swi hakela ka tsanana ka tsanana kumbe u hakela loko ku se u tirha va teka mali hi n'hweti hi n'hweti u ze u ze u heta xikweleti.

Swa nkoka ku tiva nkarhi wo rindza u nga si teka ndzindzakhombo ku u ta swi tiva ku u ta swi kota ku rindza ku fika nkarhi wo rindza wu hela na kumbe u lava ndzindzakhombo yo hava nkarhi wo rindza.

Kokwana wa wena ha va humesa eka pholisi ya hina hi mhaka yo se va khoma seventy years a se a va nga ha swi koti ku finingetiwa hi pholisi leyi hi mhaka ya malembe hikokwalaho n'hweti leyi taka va ta huma ka pholisi.

Swi nga endleka vahiri va nga hlayisa ndhawu kahle swi hetisela yi onhaka kumbe yi va na khombo ro tshwa.

Ndzi nga vutisa hi ku mali ya mina yi ta tswala njhani na ku na swi kota ku va na mfikelelo ka mali ya mina nkarhi wun'wani na un'wana kumbe swi ta laveka ni sungula ni hoxa notice ku ni ta kuma mali ke?

A hi ndlela ya kahle yo endla bindzu na vanhu vanhu vo tala va le swikweletini hikokwalaho ka vamachonisi.

Va ku chuhiseta kumbe va ku tekela nhundzu ya wena ku u ta va hakela.

African bank hi yoho bangi ya kahle ya ku endla swichudeni loan ya swichudeni vanhu vo tala va themendhela yona ku yi na hakelo ra le hansi.

Xipfuno xa vutshunguri xi pfuna ku ku vekela mali leyi tirhaka loko u lava ku tshunguriwa ka madokodele xi tirha ku ku hakelela xibedhlele kumbe dokodela.

Xo sungula i ku langutisa ku ndhawu ya wena yi le kusuhi na mavhengele swikolo ku kumbe kusuhi na ti transport laha vanhu va nga ta swi kota ku tsakela ku tshama kona ke.

Ndzi nga langutisa ku va tshembeka vanhu va kona ke nakona i khale khampani ya kona yi ri ku tirheni or yi ri kona.

Loko ku ve xitokofela xa kona i xa mali u ta kuma mali leyi a nga yi tisa ntsena loko ku ve i xa ku xavisana swin'wani nakona u ta nyikiwa mali ya yena ndhaku hikuva a yi nge ringani ku xava leswi hi nga ti byela ku yi xava swona.

Ku va na akhawunti yo hlayisa mali leyi kumekaka hi xihatla swi nga ni vuyerisa ku loko ni lava mali hi xihatla ni ta yi kuma na ku a ni nge yi ni ya lomba mali leyi ni fanele ni yi tlherisa se yi tswarini kumbe ni teka mali ka akhawunti leyi nga kumekeke hi xihatla hi ku loko ni yi teka yi ya ku ni tekeleni ka mali yin'wani ndzhaku hi ku ni yi teke nkarhi wu nga si fika.

I nga lawula khombo ro lahlekeriwa hi mali eka vuvekisi bya peceni hi ku veka mali eka swiyimiswa swo tshembeka leswi nga na malembe swi ri kona leswi nga rhikhomendiwa hi vanhu vo tala.

Manana loyi u fane a teka ndzindzakhombo wa vutomi loyi u hlayisaka vana leyi mali ya kona yi humaka loko wena n'winyi wa ndzindzakhombo u nga ha ri kona emisaveni wu endlela ku hlayisa lava nga ta sala endzhaku ka loko wena u hundzile emisaveni.

Ku ta laveka passport phepha ra vumbhoni bya ku u tshama kwihi kumbe u tirha kwihi.

Ku pfumala ka ku tshembana a swi khumbi kahle mitlawa ya ku hlayisa mali hi ku van'wana loko mi tlanga na vona mitlawa leyi a va tshembani a va tshembeki va famba na timali ta vanhu va dya timali ta vanhu leswi endlaku vanhu va nga ha tshembi ku tlanga na van'wana va tivekela timali ta vona a tibangi.

A hi mhaka ya kahle ku joyina mitlawa yo hlayisa mali swinene na vanhu wo ka u nga va tshembi hi ku u tshama u chuhile ku hambi swi ta famba kahle ke.

Ndzindzakhombo wa vutomi i ndzindzakhombo lowu hakelaka mali yi hakeriwa ka vanhu lava salaka loko wena n'winyi wa ndzindzakhombo u nga ha ri kona kumbe loyi a nga tsarisiwa a fambini yi salela vanhu lava nga sala ku va hlayisa ndzindzakhombo wa xilahlo i ndzindzakhombo loyi mali ya kona yi nga ta tirha ku lahla mufi.

Khombo ra bangi ya inthanete i ku vanhu loko vo kuma nambara ya wena ya xihundla va nga swi kota ku nghena ka bangi ya wena va ku yivela so munhu u fanele a hlayisa nambara ya yena ya xihundla ku va nga swi koti ku n'wi yivela ka inthanete.

Ku u hola mali muni i swona lexi lawulaka ku u fanela u hakela mali muni ka khadi ra xikweleti kumbe ku u kolota mali muni naswona swa kombeta ku u fanela u hakela mali muni.

Munhu loyi a hlayisaka mali ya minyikelo eka stockvel u fanele a fambisa mali leyi a bank n'hweti na n'hweti hi ku mali loko yi ri kaya a yi nge hlayiseki nakona a nga yiveriwa loko yi ri bank yi ta va yi hlayisekile yi tlhela yi va na tintswalo.

Nomboro ya akhawunti ya munhu yi tsariwile ka khadi ra yena ra bank kumbe ka phepha leri va n'wi nyikaka rona loko a heta ku pfula akhawunti.

Eya switokofela swa pfuna hi ku loko mali yi ta ka wena yi tele yi laha u swi kotaka ku yi tirhisa ka leswi a wu langutele ku u seyivhela swona kumbe u hlayisela mali ka swona swi pfuna ku u nga teki swilo hi xikweleti u xava loko u tlangeriwa hi xitokofela.

Maendlelo lama a ma kahle a swi fanelanga ku munhu a vavisiwa hi mhaka ya swikweleti vamachonisi va fanele va ku kuma ndlela ya kahle yo londza swikweleti swa vona kungari ku vavisa vanhu.

Cheque account yi tirha njhani? Ni fanele ni hakela mali muni hi n'hweti ya akhawunti leyi, naswona loko no teka overdraft ni fanele ni yi hakela njhani? Ni yi teka xikan'we kumbe ni teka katsongokatsongo endzhaku? Nakona overdraft ya va na tintswalo na kumbe a yi vi na tintswalo?

Mali leyi yo ka yi nga kumeki nkarhi wihi na wihi kumbe fixed deposit, i mali leyi u yi vekaka ka akhawunti ya wena laha u nga ta ka u nga va na na vuswikoti bya ku yi fikelela kumbe ku yi teka. Fixed deposit yi tirha so loko u veke mali u va na mpimelo wa malembe laha u vekaka kona mali ya wena, mali leyi ya tswala laha yi nga tshama kona loko wo suka u yi lava nkarhi wu nga se fika bangi yi ta ku charger kumbe yi ku tekela mali yo tala ka mali ya wena.

Ku tatisa data loko data ya wena yi ri kusuhi na ku hela swa pfuna loko u ri munhu a tirhaka a tirhela ndlwini hi ku leswi endlaku u tshama u ri na data u kota ku endla ntirho hi nkarhi u nga tshiki ku endla ntirho hi mhaka yo data ya wena yi ri herile ku ri xava ri ri kusuhi no hela swi kahle.

Ku hola hi bangi swa pfuna hi ku mali ya wena yi va yi hlayisekile a bank, nakona u ya edorobeni hi nkarhi lowu u wu lavaka kumbe loko se u kume nkarhi. A swi fani na ku hola a mudendeni u fane u ya mudendeni hi siku ra mudende, naswona u nga ku hlangana na khombo ro tekeriwa mali endleleni loko u karhi u vuya kumbe ku lahleka ka mali. Loko yi ri a bank yi va yi hlayisekile hi ku na ku xava emavhengeleni wa swi kota ku xava hi khadi rinene u nga khomangi mali u tlhela u swi kota ku nghena ka app ya wena u hakela swikweleti hi bangi u nga yangi xopeni straight.

Vubihi byo mutswari a apulayela vana va yena student loan i ku u ta hakela mali se yi engetelekini. Mutswari u fanela a hlayisela vana va yena mali va ha ri vatsanana ku a nga teki student loan loko vana va yena va fike nkarhi wo ya exikolweni kumbe ku yisa tidyondzo emahlweni va kuma mali yi ri kona hi ku a veka katsongokatsongo loko va ha ri vatsanana.

Machonisi a nga kahle hi ku loko mi lomba mali ya kona yi na tintswalo letikulu, leswi swi endlaka ku vutomi bya n'wina hikwabyo mi tshama mi ri ka va machonisa hi ku loko mi hakela loko mi nga se n'wi nyika mali ya yena hinkwayo a mi swi koti ku huma ka yena mo humesa ntsena tintswalo mara mali ya n'wina ya ha yimi ndhawu yin'we. Mi fanele mi huma ka vamachonisi ku vutomi bya n'wina byi ta va kahle vamachonisi a va lunghangi a mi nge aki a mi nge vi na nchumu hikwalaho ka vamachonisi.

Vanhu va hlawula ku mali yi kokeka yi ya ka fixed ku va ta swi kota ku yi veka n'hweti na n'hweti. Hi ku loko u ya wena a bank u ya yi veka swi nga endleka u vona ku ri ku ta ku n'hweti leyi a wu nge swi koti ku fikelela loko yi kokeka yona n'wini swi endla leswaku u kota ku hlayisa mali leyi n'hweti na n'hweti hi voko a wu nge swi koti ku yi fambisa n'hweti na n'hweti u ta pfa u tlula tin'hweti u ku n'hweti leyi a ni swi kotanga.